Ndi vhona uri hunga engedzwa zwifhaṱo zwa tsireledzo, zwingaho dziḓirata, dzimbondo dza muḓagasi. Ha dovha hafhu ha engedzwa na vhalindi vhanzhi vhane vho vha na tshumelo dzoṱhe dzine vha ḓo dzi shumisa u linda. Ndi zwone ndine nda nga vhona ungari zwi nga thivhela ngauri vhathu avho vha nga si kone u wana nḓila ya u dzhena vha ita vhu khwiekhwie uvho kha zwidimela kana hune zwidimela zwa dzula hone.

Nda khou shumisa bisi kha lwendo lu lapfu lwa ubva fhano, Johannesburg uya ḓoroboni ya Thohoyandou, Venda. Lwendo ulu lu dzhiela tshifhinga tshingaho awara dza rathi kana dza sumbe uri ndi ḓi wane ndi tshi khou swika afho kha ḓorobo ya Thohoyandou. Na musi ndi tshibva kha ḓorobo ya Thohoyadou ndi tshi humela kha vundu la Gauteng, ndi shumisa bisi iyo. Zwi ne zwi dzhiela hafho awara dza sumbe kana dza rathi.

Ndi nga uri vhathu vhanzhi vho vha vha khou tshimbilesa musi nwedzi wo fhela, vhanwe vha vha vha tshi khouya mahayani o fhambananaho, vhanwe vho vha vha tshi khou gidimela mavhengeleni, zwa sia zwi tshi ita uri hu vhe na u tsitsikana badani ha zwiendedzi. Zwa fhedzisela zwi tshi vho vhanga dzikhombo nzhi badani vhukuma ngauri vhathu vhanwe vha tshi khou fhelelana mbilu, vhanwe vho dzhaya vhukuma nga uri vhathu vha vha vho ḓala vhane vha khou shumisa vhuendedzi uvho.

Zwine zwa itea tshifhinga tshinzhi ndi tsha uri, arali u sina khadi ya u ṋamela bisi fhedzi u tshi khou ṱoḓa u i shumisa, hezwi wo imisa bisi, u tshi dzhena fhaḽa muṋangoni, u tea u badela tshelede, vha u fha khadi iyo ine wa do ṋamela bisi ngayo. Kana musi usa athu u ṋamela, wa ya dzi ofisini dza bisi i dzo, waya wa renga hone khadi i dzo dzine wa ḓo dzi shumisa u ṋamela bisi i dzo tshifhingani tshiḓaho.

Vhuima ha thekhisi ha vhuponi hanga ndi vhu hulwane vhukuma, hu ne ha dzhena thekhisi dziyaho kha mivhundu yo fhambananaho, ha dovha hafhu ha vha na vhunwe afha dzindilani hune dza namedza hone, dza dovha dza tsitsa hone vhathu vha noya kha vhupo ho fhambananaho . Ha dovha ha vha fhethu hune ha shumisiwa ḓuvha na ḓuvha, hune ra hu shumisa ḓuvha na ḓuvha .

Ndo guda zwinzhi vhukuma mailana na ku maitele kwa vhathu vha kale uri vha tshi itisani hani zwithu, vho vha vha tshi ambarisa hani, nahone zwiambaro zwahone vha tshi zwi ita nga mini, vho vha vha tshi itisani hani, u limisa hani zwiḽiwa, ndo guda zwinzhi, ende zwithu izwi zwi vhuedza nga maanḓa vhaendela mashango nga uri vha da vha guda nga ha mvelele dza shu dzo fhambananaho na vhathu vha ne vha dzula henefho vha kona u wana tshipida tsha u rengisa zwithu zwavho zwa mvelele kha vhathu vha ne vhaḓa vha tshi dala vho kana na vha endela mashango. Vha dovha hafhu vhanwe vha vhuyelwa nga u wana mishumo.

Zwi kwama nga maanḓa nga nḓila i si ya vhuḓi ngauri kha bisi ndi vha ndo renga thikhiti ya nwedzi wothe lune ahuna tshelede ine nda i bvisa afha vhukati, fhedzi ezwi huna zwi tekereke zwa vha mabisi, ndi kombetshedzea u ṋamela zwinwe zwi ṋamelo zwingaho sa thekhisi, zwine zwa ḓura vhukuma kha masheleni zwa siya zwi tshi khou ita uri ndi shumise masheleni manzhi a ne nda ndi songo tea u a shumisa, kana zwinwe zwifhinga nda balelwa u swika mushumoni.

Toll gate ine yo ḓura nga maanḓa musi ri tshi khou ya hayani kana ri tshi vhuya, ndi toll gate i ḽa ya fhaḽa Nyl Plaza ngei Nylstroom, i ne ro badelaho masheleni anga ho mahumi mararu na bondo ṱhanu ine ya vha sevethi randa na manwe masheleni nga ntha.

Ee, ndi vhona zwo tsireledzea nga maanḓa ngauri bisi ndi tshinwe tshithu tshine tsho tsireledzea vhukuma, na hone zwitshimbila nga tshifhinga tshi tiwaho. Na musi vha tshi ṋamela, vha vha vho dzula zwavhuḓi nga maanḓa lune vha kona u swika vho vhofholowa vha dovha hafhu vha vha tsitsa zwavhuḓi vho vhofholowa, athi vhoni hu na tshinwe tshithu tshine tsha nga vho ri atshi ngo tsireledzea kha bisi.

Zwine zwa ita uri afha vhuponi, mimoḽoni hu shaye fhethu ha u paka goloi, ndi ngauri tshifhinga tshinzhi hu vha ho ḓalesa vhathu. Ro sedzesa uri moḽo uyu wa nga hafha, ndi wone moḽo muhulwanesa afha tsini, nahone wa dovha wa vha na mavhengele manzhi o fhambananaho ane vhanwe vha vhuponi ha nga tsini hanefho avha koni u vha nao, zwine zwa sia zwi tshi ita uri u wane hoḓala mimoḽoni ngauri hu vha ho ḓala vhathu vha hanefha vhuponi uvhu, ha dovha hafhu ha ḓala na vhanwe vha ne vha bva kha vhunwe vhupo vho to endela afhu, nga maanḓesa mafheleloni ha nwedzi.

U ṱolwa ha thekhisi idzo tshifhinga tshoṱhe zwi nga khwinisa nga maanḓa tsireledzo ya thekhisi idzo nga uri dzi dovha dzi tshi khou dzula zwithu zwoṱhe kha thekhisi idzo zwi tshi kho tshimbila nga ngona zwo ṱoliwa nahone zwa sumbedziswa uri yo lugela uri iye badani i a shuma. Zwine zwa ḓo dovha hafhu zwa hafula dzikhombo dza badani dzi no vha dzo vhangiwa nga dzi thekhisi idzo dzi songo ṱolwaho zwa dovha hafhu zwa tsireledza na matshilo a vhathu ngauri vha ḓovha vha tshi kho tshimbila nga thekhisi dza vhuḓi dzo ṱolwaho dzo tendelwa uri dzi vhe nḓilani.

Ee, ndo no vhona vhukando vhuhulwane vhu tshi dzhiwa nga madzangano a dzi thekhisi u khwinisa tshenzhemo ya vha reili ngauri vha ya vha dzula navho vha ita miṱangano navho vha vha sumbedza uri ndi zwifhio zwine a vho ngo tea u zwi ita mara delele avho ndi afhio ndi gai hune a vho ngo tea u ima hone na hune vho tendelwa u ima hone, musi arali vho pfhuka maga ayo vhaya dzhielwa vhukando ho fhambananaho ho vheyiwa ine ho nga madzangano ayo hungavha u pandelwa mushumoni, hungavha u ṱusela ha masheleni a muholo, hungavha vhaṅwe u dzhielwa dzi thekhisi, hungavha vhaṅwe u ya vha wana vhukando hu si ha vhuḓi nga mannḓa.

Ndi dza uri u tea uri tshimbidza zwavhuḓi ro tsireledzea nahone na tshiimo tsha goloi yawe tshiṅwe hafhu tsho tsireledzea a dovhe hafhu a ri badeliwe mbadelo dzine dzo tiwa nga vha madzangano ayo, a dovhe hafhu a u swikise hune thekhisi iyo yo wa i namela hapfi i tea u swika hone na uri ha ngo tea u fara nga nḓila i si ya vhuḓi.

Zwi shela mulenzhe vhukuma ngauri u vha na zwiṱitshi izwo zwi ita uri hu vhe na kutshimbidzele kwa vhuḓi ka uri thekhisi dzo dzi badani dzi tea u shumisa hani vhaṅwe na vhaṅwe vha kona u zwi ḓivha uri afha ndi he ne vho tendeliwa u ima hone kana u namedza hone nahone vhane a vho ngo fanela uya hone u ṋamedza kana u tsitsa hone, zwine zwa sia zwi tshi ita uri huvhe na kushumele kwavhuḓi kune a songo ṱangana ṱangana nga uri muṅwe na muṅwe u vha a tshi kho zwi ḓivha uri u tea u shumisa hani nahone gai.

Ndi uri hu vhe na u engedzwa ha zwiṱitshi zwo fheṱiwaho nga nḓila yavhuḓi vhuponi kana dzi badani hune zwiendedzi izwo zwa ḓo kona u swikelela vhathu vha vhaaluwa vhane a vha koni u tshimbila lwendo lulapfhu musi vha tshi u namela dzi badani, ha dovha hafhu ha vha uri na afho zwiṱitshini izwo hu vhe na fhethu ha vhuḓi ho fhaṱeleliwa hune vhaaluwa si vho lindela zwiendedzi izwi vha kone u dzula zwavhuḓi ngauri mivhili yavho i vha si tsha tenda zwavhuḓi uri vha nga ima lwa tshifhinga tshilapfhu.

Ndi zwa uri vhareili vha ndi vhavha vhatshi kho ṱoḓa u engedzedza masheleni ayo vhane vha a wana musi vho ṋamedza lokalulaho u fhira zwo tewaho nga milayo vha kone u vha na masheleni avho a thungo a tshikwamani vhane vha ḓo a shumisela vhone vhaṋe, kana tshifhinga tshinzhi hu vha zwi tshi khou bva kha zwifhinga lu une wa wana hu na u konḓelwa ha u wanala ha zwiṋamelo zwine zwa sia uri zwiendedzi zwinzhi zwi ṋamedza vhathu vho kalulaho u fhirisa vho vhane vha tea u namela zwiendedzi izwo.

Ndi zwa uri nga maanḓa ro sedzesa kha sia ḽa zwa u bindudza vhupo ha dzi thekhisi ha mahayani vhuya bindudza vhukuma ro sedza uri hu na vhanameli vhanzhi vhane vha shumisa zwiendedzi izwo zwa dovha hafhu na mitengo ya hone ya vha nṱha na uri dzivha dzi so ngo to ḓala ndi tshivhalo tsho kalulaho zwiendedzi izwo. Ra sedza hafhu vhupo ha dziḓoroboni hune ha vha uri mitengo ya hone a i tuvha nṱha vhubindudzi ha hone nahone vhu fhasi nga maanḓa nga uri huna thekhisi nnzhi kana zwiṋamelo zwinzhi zwo fhambanaho kha vhupo ha dzi ḓoroboni zwine zwa sia vhathi thekhisi vha sa khou tou wana vhubindudzi ha vhuḓi na uri ho ḓalesa dzinndwa kha vhupo ha dziḓoroboni na zwithu zwa hone maitele a hone ha tou tshimbila nga nḓila ya vhuḓi u fana na kha vhupo ha mahayani.

Ndi vhashumi vha madzangano a dzi thekhisi ndi vhone vhane vha nga kona u ḓisa tshumelo iyo ya zwa vhuendi kha dzi kereke dzo fhambananaho musi vha tshi ṱoḓa u endela vhupo ho fhambananaho zwa dovha hafhu, zwa bva kha vhoramilayo vhane vha tea u ṋetshedza dzi ṋetshedzo uri musi hu tshi khou endedzwa vhathu vha kereke ndi mafa afhio ane a tea u tevhelela nga uri u tshi sedza tshifhinga tshinzhi vhathu vha kereke a vha tevhele hedzi dzi maga a vhuendi nga nḓila ine vha vha vho ṋamedza vho namela ngayo zwiendedzi izwo. Zwa dovha hafhu zwa zwanḓani zwa vhurangaphanḓa u itela uri vha kone u u ṱoḓa vhuendi havhuḓi hafhu vha tea u dovha vha vho vhona hafhu uri zwithu zwoṱhe zwi tshi ḓa kha sia ḽa vhuendi zwi kho tshimbidzisa zwone na maga oṱhe a kho tevheliwa.

Ndi zwa uri tshifhinga tshinzhi hu vha hu sina netiweke kha dzi ṱhingo thendeleki lune tshiṅwe tshifhinga u ya balelwa u vha na vhudavhidzani na vha muṱa kana na vhangana. Zwi tshi sia zwi si zwavhuḓi ngauri arali wa ṱangana na khombo a zwo ngo leluwa uri vhathu vha kone u zwiḓivha uri wo ṱangana na khombo na uri tshiṅwe tshifhinga hu ya vha hu na mitsho ine yavha i si ya vhuḓi zwine zwa sia zwi tshi ita uri kutshimbilele u kwo kusa tuvha kwavhuḓi vhukuma.

Zwi kwama tsireledzo ya vhaṋameli nga maanḓa nga uri musi yo hwala lokalulaho goloi i vha i songo tsha tou vha kha tshiimo tsha vhuḓi tsha tsireledzo sa izwi ivha i tshi khou lemelwa vhukuma ende zwi vha zwo leluwa uri i kone u ḓi wana yo no dzhenelela kha khombo dza nḓilani zwine zwa nga huvhadza vhaṋameli kana u vha vhulaha.

Ndi pfha zwi sa tou pfala zwavhuḓi ngauri musi vhatshi gonyisa mitengo vhavha vhatshi kho uri mitengo ya peṱirolo yo gonya fhedzi mitengo ya peṱirolo i tshi tsa vhone vha sa tsitsi zwi sia zwi tshi tou ungari huna vhufhura nga ngomu ngauri vhavha vhatshi vho ita tshelede nnzhi u fhirisa iyo ine vhavha vhatshi kho i shumisa kha mitengo ya peṱirolo.

Ndi vhona ungari muṅwe na muṅwe u tea u humiseliwa tshelede yawe nga nḓila ye a i ḓisa ngayo uri hu kone u vhonala uri i kho shotha gai kana ndi nnyi asingo badelaho tshelede yo fhelelaho. Tshiṅwe tshifhinga hafhu u leludza mafhungo arali vhathu vha na tshelede ndi u tou engedza tshelede iyo ine ya kho shotha afho u itela uri thekhisi i kone u ṱuwa nahone vhathu vha swike nga tshifhinga.

Ndi nga ḓi pfha ndi songo farea zwavhuḓi vhukuma ngauri nditshi ṋamela thekhisi iyo ndi vha ndo ṋamela thekhisi ine i tea u mmbea afho fhethu nahone ndi vha ndi tshi khou lavhelela uri ndi ḓo swika afho hune nda khoya hone nahone ndo tsireledzea. Sa izwi a tshi kho ntsia vhukati ha nḓila zwivha zwi tshi kho vhea na vhutshilo hanga khomboni zwa dovha hafhu zwa ita uri ndi dovhe ndi badele muṅwe mutengo munzhi ufhirisa une nda tshi ḓo badela arali o ntswikisa.

Ndi vhona ungari vho fhambana vhukuma ngauri vhareili vha hayani ndi vhathu vhane vha reila nga vhuḓifhinduleli nahone nga vhuronwane vha dovha hafhu vha tevhedzela milayo ya bada nahone na kutshilele kwavho kwa dovha kwavha kwa vhuḓi. U fhirisa vha dzi ḓoroboni vhane ku reile kwavho a ku ngo to kuna vhukuma ku vhea matshilo a vhathu badani khomboni vhaṋameli na dziṅwe dzi goloi khomboni ha dovha hafhu ha vha na uri vhunzhi havho a vha tu vha na matshilisano a vhuḓi na vhathu.

Ee ndi vhona zwo tea uri vha ḓi rengele zwiḽiwa nga tshelede iyo ngauri hu vha hu na tshelede yo tiwaho ine vha tea u i isa kha muṋe wa thekhisi iyo, kana hu iwe muṋe uya zwiḓivha zwori ukho shumela vhugai nahone peṱirolo yau ndi vhugai musi hu tshi sala tshintshi ndi vhona ungari utea uḓi rengela zwiḽiwa izwo sa izwi hu tshivha hu vhathu vhane vha shuma ḓuvha loṱhe vha sa aweli kana vhane vha shuma mushumo une wa netisa vha tea u ḓi livhuwa.

Ndi vhona zwi tshi nga ungari a vha tu vha na mikhwa yavhuḓi kana a vha to dzhiela nṱha tsireledzo ya vhaṅwe vhathu ngauri musi vha tshi kho ita maitele ayo vhavha vha sakho vhea vhone vhaṋe fhedzi khomboni vhavha vhatshi kho vhea muṅwe na muṅwe o ṋamelaho kha thekhisi iyo vha dovha hafhu vha vhea na vhaṅwe vhareili vhane vhavha vhatshi kho shumisa bada iyo khomboni ngauri luvhilo lwo kalulaho tshifhinga tshinzhi lu vhanga dzikhombo.

Khaedu dzine ra tou ṱanganesa nadzo vhukuma tshifhinga tshinzhi ndi uri tshiṅwe tshifhinga hu avha na u konḓa ha zwiṋamelo kana tshiṅwe tshifhinga zwa vha zwi sa wanali zwitshi kho itiswa nga maga o fhambananaho ro to sedza na dzi ṱhirafiki nḓilani. Zwa dovha hafhu zwa ri kwama vhukuma ngauri tshifhinga tshinzhi u kona u swika mushumoni wa u wo lenga naho wo swika renkeni nga tshifhinga wa dovha hafhu wa swika wo neta ngauri u vha wo ima tshifhinga tshilapfhu.

Khaedu rine ra sedzana nadzo tshifhinga tshilapfhu musi ro lindela thekhisi idzo rinngini ndi ya uri tshiṅwe tshifhinga dzi a vha dzi tshi khou konḓa u wanala kana wa wana na vhathu vho ḓalesa zwine zwa sia zwi tshi ita uri ni ime tshifhinga tshilapfhu no lindela u ṋamela na dovha hafhu zwa ita uri ni swike mishumoni ya vheiwe no lenga tshifhinga tshinzhi.